Khumo ya letsalo, ke ya go fa borre gore ba itumedise ebile ba nonofo.

Ke bogobe jwa lerotse, ke tsone dijo tse di jewang ke monyadi le monyadiwa go ya ka setso sa Setswana.

Botlhokwa ba dijo tsa setso ke gore di etsa gore malapa a kopane e be ntho e le nngwe ebile di re gopotsa setso sa rena sa bogolo ebile le gore re se tsweletse pele ebile dijo tsa setso di na le dikotla ebile ga se gantsi motho o a jang dijo tsa setso a lwala.

Ke ka ntlha ya gore wa kry-a dikitso tsa bona di tshwana or-e ebile ba rata se dilo tsa go tshwana or ba na le mathata a go tshwana.

Setšhaba sa me se kgona go fetola dikgopolo, ditiro le ditso fa gare ga merafe e e farologaneng, se kgona go thusa batho ba ba farologaneng go ithuta go tsamaisana le go bereka mmogo.

Dijo tse di ratwang mo lefelong le ke leng mo go lone, ke bogobe le mogodu ebile le bogobe le nama ya kgogo ka gore dijo tse ke tsone tse di leng monate thata.

Ke ka ntlha ya go hira lefelo for lenyalo, go hira batho for gore ba kgone go fa batho dijo kwa lenyalong ebile gape le go hira batho ba kitchen-e.

Poifo e ka tsaya kgwedi tse di lesome le bobedi, botlhokwa ba poifo e le go babalela mme le ngwana gape botlhokwa ba poifo e le go kgokaganya mme ngwana ebile botlhokwa ba poifo e le go ruta mme le ngwana ka ga maikarabelo.

Se se fetogileng ke gore bogologolo fa go na le phitlho, dijo tsa teng di ne di sa tshelwe letswai mara gompieno, dijo tsa segompieno di tshelwa letswai ebile segologolo dijo tsa teng di ne di bontsha gore ke dijo tsa leso ka gore di ne di tlhoka taste mara tsa ebile batho ba latswa le menwana fa ba dij a.

Bana ba ka nna le seabe mo nakong ya poifo ka ntlha ya gore ba ka thusa mme ka go itlhokomela ebile gape ba ka ithuta le maikarabelo.

Ee, go na le melao e re e latelang go tshwana le gore letsatsi ga la tshwanela go wela re le kwa tseleng ebile ga re a tshwanela go ya ko metseng e mengwe ka nako ya poifo ebile ga re a tshwanela go adimisanang ka sepe ka nako ya poifo.

Ke ithutile gore malapa a mangwe ga ba tseye poifo serious ebile o ka re ke metshameko ka gore ga ba bontshe fa ba le mo kutlongbotlhoko ebile o ka re ba keteka.

Le ge gore magadi ga a boela morago le a tlhola, le tlhola sengwe se se maswe ebilane ga se tsamaisane le setso sa rona fa magadi a boela morago.

Ke apara ona masela a Setswana a segologolo ka gonne setso sa me le gone gompieno masela a setso ga ise a fetoge ka gore ke ona masela a re apara from segologolo go fitlhelela gompieno.

Ee, moaparo wa setso o ka aparwa kwa ditiragalong tse di itumelang jaaka di-conference le meletlong ka gore gore bo tshwere setso le botho ke tsela e ntle ya go bontsha bošwa le go dira bolemo ebile gape le go bontsha gore wa ikgatlha o ratile setso sa 'ago.

Ke rata masela a setso a basadi ba-Zulu ka gonne a lebega a le mantle thata, a tlhagelela, a tlotla ebile a tlotla le setso sa bone ebile le bone ba bontsha ba le bantle e le batho ba ba ratang setso ebile le malapa a bone.